Ematyelini amanintsi abantu abangoonoteksi okanye xa ndikhwele iteksi, iiteksi ziyathanda ukugcwalisa. Zigcwalise ngapha ngokwemimiselo nenani elibekiweyo. Sezigcwasile ziphinde zibalekise apha endleleni. Zibalekisa zinjalo zinale nto yotyelela ezinye iimoto kwalapha emgaqweni. Kusematyelini amanintsi apho ziphantse ukugquluzana nezinye iimoto, kodwa ke ziphinde zikwazi ulawuleka.

Into yokuqala, andiyithandi into yoba usilande ngeli xesha ngokokuba kaloku uyalazi ixesha longena emsebenzini, iyathethisa into yexesha. Kwaye ndiye ndithande unilanda mna, nabanye ke baye basilande, ngexesha elifanelekileyo. Le nto isenza singene ngexesha elibi emsebenzini kwaye iyasiphazamisa, iyasithethisa. Bendicela torhwana ubana uzame ulungisa okanye ulungise kakuhle kwangexesha rhoqo, ukuze uyazi ubana usilanda ngexesha elifanelekileyo nathi.

Kukufakwa kwezinto ezingekho semthethweni, kweempahla ezingekho semthethweni, izinto ezifana neziyobisi nezinye ke izinto ezingekho semthethweni. Ukusinda kwazo nokunye ke. Nabasebenzi abasokolisayo abathatha ixesha lolungisa iimpahla zabantu, ukulahleka kweempahla zabantu, nezinye nezinye

Okokuqala, izinto zingawa, zisiwa nje azonakali kuphela kodwa ziyakwazi nobhidisa abaqhubi abangasemva okanye abasecaleni kwakho. Ngoba ziyakwazi, zenza iingozi, zithi zisiwa ziwele kwenye imoto okanye ziwele endleleni yomnye, nomnye abe engaziqaphelanga umqhubi iphele isenza ingozi yeemoto loo nto. Ziphele zisonakala iimpahla, kuphele kumoshakala ubomi babanye abantu neemoto zakho, neemali, inintsi.

Okokuqala lixesha, lixesha. Yeyona nto ibalulekileyo ubana uyakwazi uthi uhambe ngoku ufike kwangemini enye, ufike ngexesha ungadinwanga. Irayithi, uhlala kakuhle. Zinintsi ke neengozi zeebhasi ezindleleni. Nabaqhubi bayadinwa apha endleleni baphele besenza iingozi, kanti emoyeni ayifani ibe khona loo nto uba umqhubi adinwe ngoba ke uqhuba ixesha elifutshane.

Imoto engekho semgangathweni ofanelekileyo wendlela iyakwazi umoshakala nje nje nje esithubeni. Iyakwazi ukungasebenzi ngokufanelekileyo, iyakwazi ungazigcini iinkqubo zokhuseleko ezikhusela aba bantu ibathweleyo kanye nabanye abaqhubi abasendleleni. Loo nto ke iphela isenza iingozi for yena umqhubi lona wemoto nabanye abangabanye.

Kukuqinisekisa ubana uloliwe uhamba kwiindlela erayithi, uloliwe usemgangathweni ofanelekileyo, yonke into kaloliwe ikhuselekile, ugcinwe kakuhle, akukwazi ungena ootsotsi. Baqinisekise ubana akungeni bantu abangafanelekanga uba bayangena kwiindawo zabo ezothutha, kwizitishi ngezitishi, kungaphazanyiswa ukhuseleko labakhweli.

Okokuqala, abantu abaninzi abaphangeli. Abantu bathembele kuyo ibhasi leyo ngokuba inamaxabiso amancinci anciphileyo kunezinye izithuthi. Ngoko ke xa kuzawunyuswa elona themba, amaxabiso welona themba, loo nto iye iwudakumbise umphefumlo. Yenze abantu baphelelwe ziindlela zokwenza, ziindlela zohamba. Bangabi nathemba bona kuqala, bangakwazi ukwenza izinto abanqwenela uzenza.